Umculo wesiNtu ayinguwo umculo endiwumamelayo kuba kungekho ziindawo zininzi eziwudlalayo.

Xa abazali bengenayo imali eyaneleyo yokwenza konke okufanelekileyo kwinkwenkwana eya esuthwini zininzi iindawo ezinokwazi ukuncedisana ukuze kufumaneke izinto ezidingekayo. Indawo yokuqala enonceda nguceba wendawo ahlala kuyo umfana oyikwekwe ozawungena esuthwini. Abazali bachaze ingxaki yabo kuceba apho uceba anokwenza iinzame zokhawulelana nekhaya kwiindleko.

Ukuba ndingumfana othumelisa oonozakuzaku kwilobola kwikhaya lentombi, into ezawundenza ixhala yeyoba ilobola yaliwe, ikhaya lentombi lithi lifuna imali engaphezu kunokuba ndithumelise oonozakuzaku.

Intonjane lisiko apho kufundiswa amantombazana ngendlela yokuziphatha, indlela yokuzigcina, indlela yoba baphile njani na de bayokufikelela kwinqanaba yokuba babe ngabafazi.

KwisiNtu sethu abantwana abaziinkedama baye bakhathalelwe ngabanye abantu apha kusapho. Umzekelo, xa umntu eswelekelwe ngabazali uye athathwe ngoomakazi, oomalume, oodade okanye abakhuluwa nabaninawa bomzali lo uswelekileyo ukuba akekho omnye umntu. Okanye ixesha elininzi baye bathathwe bakhathalelwe ngoomama babazali, oomakhulu nootamkhulu.

Isiko lokuthwala alisenandawo kule mihla siphila kulo, ngoba abantwana sibafundisela ukuba bakwazi ukuzikhethela indlela apha empilweni. Sibafundisela ukuthi abantwana abangamantombazana bakwazi uyofunda, bakwazi uzisebenzela, bakwazi ufika emitshatweni sebekwenzile ekufanele bekwenzile uziphilela. Uthwala ke ngoku aluncedisani nophuhlisa amantombazana, ngoba abanye bathwalwa besebancinci kube kulindeleke babe , babe nabantwana, babe ngabafazi bengakhange bagqithisele ngemfundo nentsebenzo.

Andingethandi uyotshatiswa nomntu endingamaziyo, andingethandi ukuthi uba ndisusiwe kwindlela endiyaziyo yokuphila kube sendiyonyanzeliswa ukuba ndiyoba ngumfazi womntu endingamaziyo. Into endinoyenza kukuba ndidibane nabantu bomthetho, ngoba iyobe iyi-kidnapping leyo.

Njengomntu okhulele edolophini, ohlala edolophini, ukuya kwam ezilalini ndikhaphe umntu endandisebenza naye eyokungcwaba ndaqaphela ukuba zonke izithuthi zasezilalini ziibhakhi, akusetyenziswa zitekisi. Izithuthi kusetyenziswa iibhakhi apho kulayishwa wonke umntu ngasemva, wena tamkhulu, wena makhulu, wena mntana. Kube kulayishwa amanani adlulisileyo, kube kungekho namapolisa endlela ojongana nale meko okanye ujonga ukuba ezi zithuthi zingaba zilungile na ukuba zingasemgaqweni.

Ootata abasebatsha bangaba yimizekelo ebantwaneni babo ngodlala indima yakhe umntu njengotata empilweni yomntana, ngokuncedisana nomama womntana, ngokwenza okufanelekileyo ngokwendlela ekufanelekileyo ebomini bomntana. Akwazi ukuziphatha naye njengotata phambi komntana.

Ukusilondoloza isiXhosa, singakwazi ukwenza njalo ngokukhuthaza ukuba abantwana bahlale basithetha ekhaya. Nokuba umntana esikolweni ufundiswa ngelinye ilwimi, kodwa xa efika ekhayeni abazali bakhuthaze ukuba kuthethwe isiXhosa.

Kwindawo endihlala kuyo ayenziwa intonjane. Zange ndayibona intonjane, intonjane ndiyazi ngokufunda ngayo nangokuxelelwa baliselwa ngayo.

Njengentombi ezolotyolwa unexhala leloba oomalume bakho bazasamkela na isicelo esiza noonozakuzaku bakulo mfana wakho. Unexhala lelokuba imali lena iziswa ngoonozakuzaku ingaba kokwenu na bazayibona ilingene na ukuba bangavuma bakukhulule na ukuba uyoba ngumakoti wakwikhaya lakulo mfana wakho.